Ezi webhusayithi zibeluncedo kakhulu kumagcisa omculo ngokuba ngoku ayakwazi ukuthumela umculo wabo kwezi webhusayithi ze akhawuleze adume, akhawuleze aziwe umculo wabo, ufumaneke eluntwini.

Kubaluleke kakhulu ukuba ube nayo iWi-Fi. Zinintsi iindidi onokuzifumana. Zikhona ezakwaMTN, ezakooVodacom, zikhona ezooOpenserve. Ungafumana i-router okanye i-fibre.

Ifowuni ibaluleke kakhulu ngoku kula maxesha siphila kuwo. Ndihlala kude kunasekhaya ke kunganzima kakhulu ukuba ndingabinayo ifowuni ngenxa yokokuba yindlela endinxulumana nayo nabantu basekhaya kwakunye nezihlobo zam. Imisebenzi ndiyifumana ngefowuni. Indlela yokubiza i-transport yifowuni ndiyibiza ngefowuni, yeUber ndiyibiza ngefowuni.

Ndakhe ndacinyelwa ngumbane, iWi-Fi yam yacima ilahlekelwe yi-signal. Kwanyanzeleka uba mandihotspotwe ngumama. Ndandine-assignment ekwakufuneke ingenile. Ndavuya kakhulu ukuhotspotwa ngelaa xesha.

Eli cebo lomzala wam ndiyalixhasa kakhulu. Ndilibona ilicebo elingasebenza kakhulu. Ngokuba xa ndinokuqhelana nolu lwimi ngokubukela izinto kwi-streams ngolu lwimi ndilifunayo, noko kungalula kakhulu ukuba ndikhawuleze ndiqhelane nalo.

Amaxesha amaninzi i-AI chatbot idla ngokundinika le nto ndiyifunayo. Iba luncedo kakhulu naxa ndizama ukuthetha neenkampani kwi-intanethi.

abaselula mabangavunyelwa ukuba basebenzise ii-smartphones ngokuba izimatifowuns zilithatha kakhulu ixesha lomntu. Abantwana ke kuba lula kakhulu kubo ukuba umntu ajongane nefowuni alibale ngokudlala nokwenza izinto zobuntwana ejongene nefowuni. Uba umntana kunyanzelekile abe nefowuni akunyanzelekanga ukuba ibe si-smartphone, mayibe yifowuni nje yokufowuneleka xa mhlawumbi akekho endlini afumaneke.

IiWi-Fi ezingahlawulelwayo ekuhlaleni zilungeniso kakhulu ngenxa yokokuba minintsi ngoku imisebenzi esetyenzwa ezifowunini nasezikhompyutheni. Yonke ke loo misebenzi idinga ukuba kubekho iWi-Fi. Xa ke ngoku , kulula kakhulu ukuba abantu bafumane imisebenzi incedise nabantwana ezikolweni.

Ndingazama ukuyiriseta iWi-Fi router yam ikwazi izobuyela kulaa phasiwedi le ibhalwe emva apha kuyo. Ukuba mhlawumbi ayikho yona ke ngoku ndingafowunela kubantu bayo.

Zombini zibuhlungu kakhulu. Kubuhlungu uxhatshazwa ebomini bamanyani ngenxa yokokuba lo mntu ukuxhaphazayo uyambona and ikuvisa kabuhlungu loo nto leyo. Nokuxhatshazwa kwi-intanethi ngokunjalo kuba ubuhlungu. Kuba buhlungu mpela ke kwi-intanethi ngenxa yokokuba ubonwa ngabantu abaninzi uxhatshazwa kwakho. Bangabuya ke abanye bazophinda bakuxhaphaze nasebomini bamanyhani kuba bebone efowunini.